Ke rata ho bapala papadi ya bolo. Mme dintho tse ke di hlokang, ke bolo, ke lebala, ke dibapadi tse ding.

Ke bona mokgwa ona wa boikwetliso o le hantle. Ho ba motho o tla ba kgonne ho ikwetlisa, a bile a a tlo kgona ho putsa dijalo ka hore a leme. Mme ka hona, o tla be a otlile nonyana tse pedi ka lejwe le le leng.

Ho bapala dikarata ka tjhelete ho ka ba le botle ha bona, le teng ha ba le hobe ha bona. Hobane ho bapala di karata, ke ho phodisa hloho le ho itshwarisa. Empa jwale ha se ba lwana, e tlo etsa di kgokahanyo pakeng tsa bona, e be ba etse ba be le meharo ya tjhelete.

Ee, nka kenya lebitso la hae, mme ke ya tshepa hore a ka bua di nnete.

Ka matsatsi a ka a phomolo, ke rata ho otlolla mmele ka ho ikwetlisa. Mme hape ke rata ho bapala papadi ya seketjhe, papading e ya seketjhe, ke teng moo ke bapalang le ba lelapa la ka.

Ke nahana motho ka mong lekeisheneng, a ka ntsha ka mokgo a nang le ka hona fela. Ho reka thepa e ka thusang ho ikwetlisa. Hoba ho ikwetliseng, ho hlokahala thepa ya teng ya ho ikwetlisa.

Ee, ke ya tseba ho fela hole jwalo, ke ye ke iphe nako ya ho ba tshehetsa batjha ha ba bapala.

Ke tlo ba rekisetsa metsi, hobane motho e mong le mong le mong o tla ba a nyoruwe hoo a hlokang metsi. Ke boele hape ke ba rekisetsa di tholwana, hobane batho ba qetella ba lapile mme ba hloka ho ja.

Nka di rekisa ha eba ke na le tlhoko ya tjhelete. Hobane ha se re sa bapale hantle, seo se bolela hore ha ke sa na tlhoko ya tsona. Mme nka di rekisa ho latela ka hore na, nna ke ne ke di rekile ka bokae?

Nna di kile tsa nsusumeletsa ho ba le lehae le letle, le ho bona hore tjhelete e ka etseha o ntso dutse ka tlung. Ha fela o ka sebedisa nako ya hao, ho ithuta ka taba tse ka reng tsa bo di-YouTube.

Nka mo eletsa hore a ikwetlisetse mabaleng mo ho se nang matlo kapo bana, kapo dintho tsa ka e fumanang a kene tsietsing ha a sa ka di thula.

Ee ho jwalo, setswalle seo se ile sa hola ka ntle ho papadi, mme ntse re na le nako ya ho bonana le ha re sa, re sa bapale.

Letsatsi leo kileng nka finyella katleho papading ke ne ke e bapala, ke letsatsi leo ke ileng ka bitswa sebapadi sa letsatsi. Seo se bolela hore ke nna a na le bapala hantle ho feta dibapadi tsena tsohle tse ding.

Setswalle se ke se ahileng sehlopheng sa papadi. Se nthusitse hobane, ke bile le motswalle e ke nang le thahasello e tshwanang le yena. Mme ka boetse hape ka ba le motswalle, e ntse le motswalle wa ka le ka thoko ho papadi.

Dipapadi le boikotliso di batla kelello ya rona haholo le hona ho e tjhorisa. Mme bohlale boo bo fumanang dipapading ha bo felle mono fela, o ka bo sebedisa le nthong tse ding tse akgang dithuto.

Ke ithutile hore o ka sebedisa tse ding tsa ditsebo tsa hao, ho etsa mokgwa wa tjhelete le ho iphedisa.

E ke se ntshware hantle, empa ke nka ruta ngwana hore bohlokwa ba nako ke bo tsamaya jwang. Mme le hore na a etse dintho ka mokgwa jwang ho boloka nako.

Ke bapala papadi ya ka ka boitelo bohle, le ka tlhompho yohle, mme ha ke e ele ka kelello ya hore ke ya tseba. Ke ikwetlisa nako yohle pele ke ya papading. Seo se etsa hore ke dula ke hlahelletse ka mahetla papading ena.

Taba ena ha ya nthabisa ho hang, ke ne ke na le tshepo ya hore, re tla hola ka lebitso lena la rona, re sa le tjhentjhe. Haholo ha re ile ra qala ka lona.

Ee, ke ya rata ho etsa jwalo. Ke rata ho dula sebakeng se makgethe, se bolokehileng, mme se kgahlisang

Ee, nka e sebedisa le mo ke sebetsang teng, mme ke bona e le bohlokwa hobane e bebofatsa mosebetsi. Mme e theha setswalle hape pakeng tsa batho.

Ee, ke shebela le bona ka tlung. Mme ee, ke ba tsosetsa modumo.

Nka nahana ho bula kgwebo, e le ho ngatafatsa tjhelete eo.

Nka kgothaletsa batswadi hore, e seke ya ba ka nako yohle e bana ba ba dulang ba leng fonong. Ba ba kgothaletse ho tsamaya ba lo bapala le bana ba bang. Hobane ba ka ithuta tse ngata ho tswa baneng ba bang, le ho ba tjhorisa kelello le hona ho ikwetlisa.

Ke qala pele ka ho ba tsebisa merero o ke nang le ona. Mme re dule fatshe kaofela re bue ntshane le ho bua hore na re nahana keng e ka re sebeletsang, hore papadi ena ya rona e be le katleho.